Matlhare a beetroot le one a ka dira morogo.

Go monate tota go jala maungo ka gore o boloka tšhelete ya gago.

Ga o jala tamati o epa mosima o bo o tsenya tamati ka mo gare ga yone le dithapo tsa teng e be e re ga e butswa o be o e kgetlha.

Rooibos-o ga o e jala o inela dithapo tsa teng mo metsing sebakanyana ga o fetsa e be o tsenya dithapo mo mmung o o nang le dikotla e tlhoka le letsatsi gore e gole sentle fa e gola o kgetlha matlhare a teng o a omisa e be o etsa tee e monate.

Rooibos e thusa thata mo letlalong la motho le mo sebeteng e thusa gape le madi a tsamaye sentle mo mmeleng e thusa le ka mafura a mmele.

Balemirui ba lebagane le go tlhoka ga metsi thata mo nageng ya rona ka gonne rooibos e tlhoka metsi a mantsi gore e gole ga ba na le dilo tse di ba thusang go ba tlisetsa metsi or-e ba nna le ba bora metsi go ka nna botoka.

Ke tlhokego thata ya metsi mo nageng ya rona ga metsi a se mantsi tota a dijalo ga di gole, se sengwe gape se se senyeletsang balemirui ke go oketswa ga di-price.

Bontsi ba balemirui gompieno ba etsa tshomarelo ya dijo ka go etsa maungo ba segelela ba a tsenya mo dithining tsa bone gore a phele sebaka se se telele.

Tamati ke one e jewang thata mo lefatsheng le panana, panana re e dirisa thata go etsa borotho mo di shop-ong tsatsi le letsatsi tamati yone ke yone re etsang stop mo dijong tse re dijang tsatsi le letsatsi.

Mmopo ke one o jewang thata gonne boupi bo re bo jang tsatsi le letsatsi bo dirilwe ka mmopo le digwete le digwete le khabitšhe ke dilo tse re di jang thata gonne ke dilo tse re phelang ka tsone tsatsi le letsatsi.

Di na le seabe se se tona gonne mabele le le ke dijo tsa maAforika Borwa di tsamaela ka pele mo go rekisiwe teng balemirui ba rona ba ja thata ka tsone.

Wine farming e tumile thata mo nageng ya rona gonne go etsiwa wine ka yone ke diterebe, diterebe di a jala a e be di etsa wine ka tsone, terebe le yone e na le botlhokwa thata mo nageng ya rona balemirui ba e dirisa thata.

Re tlile go tlhoka sepete, dipeo tse re tlileng go di jala le mmu o o siameng mo tshingwaneng ya rona le metsi ke ona re tlo a tlhokang thata e be re tlhoka le fa go na le letsatsi gore dijalo tsa rona di gole sentle.

E sireletsana a naga gore e se ke ya kgotlhelega e thusa le tikologo ga batho ba lwala ba kgona go e dirisa rooibos-o e botlhokwa thata.

Maungo jaaka diapole, dipanana, diperekisi le tse dingwe le bo merogo di botlhokwa thata gonne di thusa mebele ya rona gore e nne e sireletsegile mo malwetsing ebile e thata.

O tshwanetse go netefatsa gore mo o tlo jalelang mo teng go na le go na le space se le se ntsi gonne rooibos e gola thata e tlhoka le metsi thata gore e gole.

Rooibos-o e thusa thata malwetse a a tshwanang jaaka cholesterol-o e thusa le ka melemo ya mafatlha melemo thata ya mafatlha e na le rooibos-o gonne e thusa ka mafatlha.

Gompieno mafura a re itshasang ka one a tsenywa rooibos-o gore letlalo le nne le le phepa le se na diso e thusa thata le mo melemong ya bana gore ba se ke ba lwala fela e thusa le mo ditlhareng tsa mala ga o tshwanelwa ke mala.

Selo sa ntlha se ka se reka ke beetroot-e gonne beetroot e tlhatswa madi mo mmeleng e thusa le madi gore a nne teng mo mmeleng ke be ke reka segwete mosola wa segwete ke gore o re thusa gore re bone sentle ka be ka reka gape le morogo, morogo o ne o thusa thata go nna le maatla le gore mmele o tie.

Kgolo ya thekenoloji e botlhokwa thata ka gore e tokofaditse dilo di le dintsi mo temothuong ya rona, re na le dilo tse di re fang metsi tse di nosetsang dijalo tsa rona ke gone go nnang botlhokwa gore di kgona gore di gole.

Ga dipula di na ka maatla kgotsa go se na dipula dijalo tsa rona di a tlhopega gonne dijalo di tlhoka metsi a gore di gole maar-e ga di tlhoke metsi a feteletseng gore di feleletsa a feleletsa a bolaya dijalo tsa rona.

Maungo a rona le merogo ya rona a na thata le seabe se se tona mo mebeleng ya rona ka gonne a tlhoka gore re gole le bana ba gole ba godisiwe ke maungo, maungo a thusa go lwantsha le malwetse a a farologaneng mo mmeleng ya ka gonne a aga mmele.

Maungo a na le seabe se se botlhokwa mo ikonoming ya Aforika Borwa gonne go na le malapa a jalang maungo go iphidisa mo bophelong le one gape a botlhokwa go fepa bana mo dikolong gore ba je dijo tse di siameng gore ba gole ba ithute kwa sekolong maungo a re thusa thata mo mebeleng le ditlhaloganyo tsa rona.